Go tlhoma ditleliniki le dipetlele tse di kgatlhegileng, go tlhokomela malwetse a a tlwaelegileng mo batsofeng, go aba mariana ya motlha a a tlhokegang kwa ditlhopheng tsa kalafi, go naya batsofe go fitlhelela kalafi magala kgotsa ka ditheko tse di kwa tlase, go tlhoba mananeo a go aba dijo le tse di nang le phepo mo bathong ba bagolo ba ba humanegileng, go rotloetsa dijo tsa setso tse di phetseng sentle go na le dijo tse di nang le mafura le sukiri e ntsi, boitapoloso le metshameko, go aga mafelo a boitapoloso jaaka kwa lefelong la boitapoloso, thuto le kitsiso ka .

Bagodi ba tshwanetse ba isiwe kwa dintlong tsa bagodi gonne batlhokomedi ba bagodi kwa dintlong tsa bagodi ba na le kitso ya gore bagodi ba tshwanetse ba je eng, ba ikatise jwang, ke eng se ba sa tshwanelang go seja, kalafo ya malwetse a rileng. Mme fela go le gantsi, o ka bona ngaka kwa dintlong tsa kwa ba tlhokomelang bagodi. Gonne, ga se gantsi dingaka tsa puso di tsamaya mo metseng go check-a kgotsa go bona gore bagodi ba tshwerwe ke eng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso e re ruta tlotlo, kutlobotlhoko le boikarabelo jwa lelapa. Mme seno se tlhotlheletsa ka fa re tlhokomelang bana le batsofe ka teng. Le fa botshelo jwa segompieno bo tlisa diphetogo, setso se santse se le motheo wa maikutlo a rona. Botsofe ba tshwanetse go tlhokomelwa mo malapeng gontsi, go tlotliwa mme mo metseng e e mekgolo le ditokologo tsa go nna thata. Maitshwaro a setso ke fa maemo a fetoga ditekanyetso tsa setso tsa tlotlo le batho ba nne le boikarabelo jwa malapa.

Batsofe ba ikaega ka lelapa go bona lerato le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi. Mme ba ikaga ka setšhaba go bona tshegetso ya pharologanyo. Phapano e kgolo ke gore ditso tsa setso di lebelela lelapa e le selo sa dintlha sa tlhokomelo mme ditso tsa bophirima di ikaegile thata ka puso le mekgatlho ya setšhaba.

Puso e tshwanetse go agela batsofe dikolo tsa batsofe, e tshwanetse go dira gore go nne le dingaka tse di tsamayang mo metseng go bona malwetse a batsofe. Mafelo a bagodi ba kopanang mo go ona go dirisa boitapoloso go bua le go tsenela mananeo a dithuto, ba tshwanetse go nna le tshireletso ya economy, botsogo, bolulo, maitlamo a maikutlo le loago, dijo tse di naleng dikotla letsatsi le letsatsi.

Mafelo a o tlhokomelang bagodi, ke dintlo tsa bagodi kwa ba tlhokomelwang teng. Ditiro tse ba ba fang tsona ke.

Puso ya gone jaanong e tlhokomela batsofe gonne e ba naya madi kgwedi le kgwedi. Mme e ka tokafadiwa ka gore ba dire gore go nne le dingaka tse di tsamayang mo metseng go bona malwetsi a a leng mo batsofeng.

Tshireletso ya economy, botsogo le tlhokomelo ya botsogo, go itumetsa le boitapoloso, go nna le seriti le tlotlo mo setšhabeng. Phenšhene ya puso e thusa batsofe go nna le botshelo jo bo itekanetseng, jo bo bolokang botsogo, boitapoloso, sebete le boikemelo. E kgona go fokotsa kotsi ya go ikaega ka batho ba bangwe le go oketsa boleng jwa letsatsi le letsatsi.

O tshwanetse go kopa dintlha tsa motheo tse di tlhokang pele mo bathong, dintlha tsa botshelo, mme gape ya go dira o kope go tlatsa foromo ya kopo, go naya tse di tlhokometseng, go letla kopo ya gago, go kgetha, go amogela phenšene, matlhogonolo le dikgakololo le go letla puso go sekaseka kopo. Go amogela madi a phenšene fa kopo e amogetswe.

Ba tshwanetse go rekela batsofe dilo tse ba di tlhokang jaaka dijo, diaparo, go patela metsi, molora, go ba rekela motlakase le go ba direla se ba se tlhokang.